Ee, ke merogo e le mentsinyana, e nka e akanyang, e ke naganang gore e ka nna molemo go e leka, mme bothata fela ke gore, ga ke na kitso e e ntsinyana, ka go lema gongwe, ga go ke ga nna le diporojeke di le mmalwanyana, tse di ka rutang batho, kgotsa nna, ka merogo e, gore e jaliwa jang, nka tla ke kakanyo e nngwe.

Merogo e e jaaka ditamati, nnya yone gago thata go e jala, le ga o ka tsa fela tamati ya gago, wa e otlaganya fela mo mmung, kapa wa epela dithapo tsa teng, e, go se kgakala nyana fela, fela fo gaufinyana fela, e pela dithapo tsa teng, wa nne o tshela dipale fela e tlhoga ka pele, ka bonako, tamati ya gago, kgotsa o ka nne wa reka fela, sata a ya teng, wa e tshela fela mo mmung wa gago, mme o netefatse gore mmu wa gago, ke mmu o o siameng, gore ditamati tsa go di ka tlhoga fo teng e.

Nnyaa tota go bua nnete fela, e tswileng matsogo, rooibos-o nna, ga ke itse gore e jaliwa jang, mme ke nagana gore, le yone rooibos-o e na le dithapo tsa teng, tse di rekiwang, mare go bua fela nnete e tswileng matsogo, e tlhapileng matsogo, nnyaa ga ke itse ga ke ne kitso epe, e ke itseng ka go jala rooibos, le gore e robiwa jang, nnyaa ga ke itse, tseo tsone ke di bona mo thelebisheneng, nnyaa go bala ka tsone, ga ise ke bale ka tsone gore rooibos e jadiwa jang, kana gore e robiwa jang le peo ya yone, ga ke itse, ga ise ke tsamaye ke e bona, gope.

Ke a leboga gore ophile potso eo, melemo e e ka nnang teng mo boitekanelong, jwa go ja rooibos-o ke e latelang, e thusa go tokafatsa mafu a stress-e, le anxiety, e thusa go fokotsa risk ya bolwetsi ba puso e na le ka calcium e e thusang go boloka masole a mmele kapa one mabone a mmele kana e thusa go fokotsa risk ya bolwetsi jwa diabetes jalo le jalo.

Dingwe tsa dikgwetlho ke tse di latelang, tse balemirui ba rooibos-o ba lebaganeng le tsone, ke rooibos ga ena caffeine-e, mme e thusa go fokotsa stress, le anxiety, rooibos ga ena asyn-e, mme e kgona go boloka selo sa puso, rooibos e nna acid e ya oxalic ya ditlhwatlhwa mme e ka thusa go fokotsa risk ya bolwetsi ba bone, ke tshabe go ja rooibos ka nako ya bosigo e ka thusa go fokotsa stress-e le anxiety.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo a rona ba lebaganeng le tsone gompieno, bolwetse ba puso, mafu a sukiri, e le bone bolwetse bo ba stroke, kankere, kankeree e botlhoko banna, bolwetse ba mafu a motho, stress-e, depression-e, anxiety, bolwetsi ba mabone, bolwetsi ba sebete, nyaa balemirui ba maungo a rona ba raya gore, go ja mmele ya setšhaba, go etela di ngaka ka nako, gore ba kgone go go bontsha gore, masole a go a mmele a eme kae, go diragalang ka mmele wa gago.

Go ja ka nako go ja mmele wa , go fokotsa sukiri, go nwa metsi a mantsi, go robala ka nako, go tshaba stress-e, go etela ngaka ya gago ka nako go fokotsa goja mmele ya sukiri, ya cholesterol-e, go etela ngaka ya gago, metsotso e thataro mo kgweding, kana ga thataro mo jareng, e nyaka a tlhole gore mmele wa gago o siameng naa o itekanetse.